Uma, uma ngiphuthuma ngiya emhlanganweni obalulekile bese ngishaya i-pothole ejulile ngizozizwa ngikhathazekile ukhathele futhi mhlawumbe ngizwa ngisheshe. Okungenzeka ngazise ukuthi kufanele ngiqonde kahle isimo ngaphambi kokwenza okuthile. Nansi indlela engangizophendula ngayo, ukuzindla ngemva kwezinyathelo. Ukuhlola imoto, ukuxhumana nezisebenzi zokulungisa, ukushintsha uhlelo, ukukhumbula ukugwema iziphazamiso. Ngamafuphi, ngizobhekana nesimo esinqabile, kodwa ukubamba isimo ukwenza ngokucophelela nokuxhumana nabanye kuzokwenza kube lula ukunqoba le nkinga.

Izinkinga zokuxhumana ukubhuka okungaphumeleli, isikhathi sokulinda, izinkinga ngemali. Ukubuyiselwa kwezinkokhela, izinsizakalo zokuxhumana nezikhungo zokusekwa. Njengoba ungabhalela izinkomba zomsebenzisi. Izinkampani zokuthutha zihlala zihlale zingaphezu kwezinto ezilula. Ngakho-ke kubalulekile ukuba nolwazi olunembile ukuze uthole usizo oludingayo. Uma ubhekene nenkinga ethile ukuxhumana nezinsizakalo zabo zokwesekela kungaba kubi. Kungase kube yindlela engcono yokuxazulula inkinga.

Uma, uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zingehlisa amanani azo, lokho kungaba nemiphumela ehlukene ezinzuzweni. Kubandakanya ukukhula , ukukhula kwamakilayenti, ukuncintisana, iy'nzuzo zabasebenzi. Izindleko zokusebenza, umthelela emakethe, ikhwalithi ikhwalithi yesevisi. Izinguquko emazingeni, ngamafuphi ukuhlela nokuhlanza izinzuzo ezizothinta abathengi, abashayeli kanye nezinkampani. Kubalulekile ukuze kuqedwe izinkinga ezisanda kubonwa ezindaweni zokusebenza.